Re tshwanetse go ja merogo ka nako tsotlhe go tshola mebele, dipelo le tsone ditlhaloganyo tsa rona re le batho di itekanetse ka nako tsotlhe. Merogo e fa mebele ya rona dikotla tse dintsi tse di farologaneng, ebile dikotla tse di tshwanetse mebele ya rona. Merogo e tshwana le letlhodi, thepe, morogo wa dinawa mmupudu, , egg plant-e, korong le tse dingwe tse di farologaneng.

Go jala ka nosi go tlhoka lerato, pelotelele le yona kitso ka se o tlabeng o labalabela go se jala, mme fela go jala maungo a a jaaka ditapole kgotsa dipanana go tlhokega dilo dingwe tse di rileng ditshwana le di nonofisa mmu, metsi a e leng gore o tla berekisa go nosetsa tsone dijalo tsa gago gore di dule di nonofile, le lone letsatsi le le tlhokegang gonne dijalo dingwe le dingwe di na le mokgwa o jalwang ka tsona gore di gole di itshiametse.

Go ja rooibos-e go tlisa melemo e e farologaneng mo mmeleng wa motho e tshwana le go laola kana go okobatsa bolwetsi jwa sukiri, go siamisa pelo kana go tlhokomela pelo, e bakanya le go tlhokomela letlalo la motho, e boa gape e oketsa madi a motho fa a na a itemogela phokotso ya madi mo mmeleng wa gage, gape e boa e fana ka boroko jo bo siameng.

Balemirui ba rooibos ba lebagane le dikgwetlho di tshwana le tlelaemete e e bakang komelelo, temperature e e sa laolesegeng, tlhokego ya metsi, disenyi le malwetsi a sa laolesegeng mo dijalong. Mme tsona ba ka di rarabolola ka go tsenya tirisong ga leruri mo dilong di tshwana le nosetso e e nonofileng ya metsi, tiriso ya mmu o farologaneng fa ba jala, ba efoga tiriso ya mmu o le nosi ka nako tsotlhe, le go farologanya dijalo fa ba jala ba efoga gape jalo ya sejalo se le sengwe setlha le setlha, gape balemirui.

Balemirui ba maungo ba lebagane le dikgwetlho di tshwana le disenyi le malwetsi a dijalo le yone tlelaemete, ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa tlhagiso, le go sa lekaneng ga mafaratlhatlha.

Mekgwa e mešwa e akaretsa go dirisa tsa maungo le go megopolo, go tsenya metswako e e mešwa le go dirisa mekgwa e e kgethegileng ya go omisa le go phuthela.

Maungo a jewang thata mo lefatsheng lotlhe ke maungo a tshwana le panana, apole, namune , pineapple, legapu, diterebe le tse dingwe mme lebaka legolo ke gore maungo a no a siametse mmele ya rona dipelo, gape ebile a na le dikotla tse di siametseng go aga mmele ya rona le gore tshola re itekanetse ka nako tsotlhe.

Merogo e e lengwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke merogo e tshwana le ditapole, spinach-e, ditamati, maphutshi, dinawa, mme kgangkgolo ke gore merogo e e jewa thata le go jalwa thata ka lebaka la gore ba itse dikwalo ba lemogisitse fa e le yone merogo e e siametseng mebele ya rona re le batho gore tshola re itekanetse.

Dithoro le mabele di na le seabe se se dirang jaaka metswedi ya konokono, wa phepo ya batho le leruo, le go nna le seabe mo ditirisong tse di farologaneng tsa madirelo.

Go buiwa ka temo ya morara kana temo ya tsona diterebe, tse e leng gore dijalwa gore morago di tle dikotsi le go dira ona morara.

O tlhoka lefelo le le nang le letsatsi, mmu o nonneng, , dipeo le thulaganyo ya go laola disenyi.

Ka go rotloetsa mekgwa ya temothuo e e tswelelang go sireletsa mafelo a tlholego le go tshegetsa maiteko a tshomarelo.

Ke rice, korong le mmidi di botlhokwa thata gonne di fa mebele ya rona tse o di tlhokang kana tse batho ba dijang lefatshe ka bophara.